Go le gontsi batho ba na le dikakanyo tsa gore go beeletsa madi go na le bonweenwee mo gare kampo go le gontsi ba tshepa ba, jaaka batho ba sa tshwane ba farologana go na le ba ba dumelang go baya madi mo ntlung, mme go na le ba bangwe ba ba dumelang go baya madi ko dibankeng. Mme kakanyo ya ka ke gore go beeletsana madi ko dibankeng ke gone kakanyo e e siameng, mme baagi ke yone kgang e gore ba nagana gore fa o baya madi ko dibankeng, go na le bonweenwee mo gare.

Ke nagana gore dilo tse di molemo ka overdraft facility ke gore ge o dirile overdraft facility, ge o na le kakanyo mo tlhaloganyong ya gore o nagana go aga ntlo kampo go reka koloi o kgona go dirisa yone overdraft facility. Ke tsone dilo tse e le goreng di molemo ka overdraft facility. Jalo tse di borai ke ka gore o tsaya nako e telele go e patala mme nakong tse dingwe o 'itlhela e le gore tlhatlhobo ya teng ya overdraft facility e kwa godimo mme ka nako ya teng ge tlang be o patale kampo o buse madi a teng o fitlhela e le goreng ga o na bokgoni kampo mmereko wa gago o fedile e be o tshwarisa mathata.

Ge mokgwa o ntse jaaka ona, ke nagana gore ga go ka diragala tiro e e tshwanang le ena, ke nagana gore ba molao tshwanetse ba neye ka nako ya teng ge e le gore ke na le bana le mosadi tshwanetse ba dire bana e le bone ba ka kgaoganyang ditirelo tsa ka, di tshwanetse bone. Mme ge ke sena bana kampo ke sena mosadi ba neye bana ba ko gae jaaka bo ausi, kampo bo malome kampo batsadi ba me ke yone tsela e nepagetseng e ke nagana gore ba tshwara molao ke bone ba e etse. Mme gone ga ke sena batsadi kampo batho ba ko gae, tshwanetse e ye ko batho ba e le goreng ba dikobodikhutshwane.

Fa o bula akhaonto ya fixed deposit account, selo fela se o se tlhokang ke e gotswa mo go wena gore o batla go thoma go baya madi a feng, a selekano se se ka kang le gore o batla gore o a dirisa madi ao o bo o na le lotseno profit-i e na le bokana jaaka .

Ke ntse ke fitlhela e le gore ditlhokego tse di botlhokwa kampo dikgato tse di goreng ga o bula account, go na le dipampiri tse tshwanetse o nne le tsone jaaka ID le tšhelete, sengwenyana se o tla se tsenyang mo bankeng go dira gore banka ya gago e direge. Mme ge o tsena ko dikantorong tsa teng ba go batla yone ID ba go beya le bo di-proof of address ke tsone tse e le goreng di a tlhokega, lekwalo itshupo le gore o dula ko atereseng ya mang.